Into engandincedisa nayo ukuze ndikwazi ukuhluza amajelo anemithombo yolwazi ukuze ndifumane inkcazelo echanekileyo ngombandela, ndaye ndaqale ndenza uphando. Ndenza uphando ngajelo linye, ngamthombo omnye wejelo lolwazi ngaphambi kokubana ndithathe izinyathelo eziqatha. Yiloo nto eyandincedisayo ekuthenini ndifumane noko elona, owona, alona , awona majelo anemithombo yolwazi achanekileyo kwaye angawo.

Iinkampani zeefowuni into ezingaske ziyenze ukuze abantu abathetha isiXhosa bakwazi ukunika imiyalelo ngokuvakalayo kwaye ukuze ifowuni ikwazi ukuphumeza umyalezo wabo kukubana phaya kwiifowuni zabo bafake iindawo apho izovumela ifowuni ukuba umntu athethe ngolwimi lwakhe, umntu asebenzise ulwimi lwakhe. Imvumela uba asebenzise ulwimi lwakhe xa ngaba efuna ukuthumela umyalezo emntwini othile. Leyo indlela angancedisa ekuthenini iinkampani zeefowuni ziyenze ukuze zisebenzisane nabantu abasebenzisa ulwimi olusisiXhosa ukuze noko izinto zibe lula ngakubo kwabo bangasiqondiyo kakuhle isilungu.

Lungazuza, lungazuza kakhulu olo sapho ngoba eyi i-idatha kwimihla yangoku yeyona nto idura kakhulu kwaye abanye abantu abakwazi ukuyithenga. Ngoko ke iWi-Fi noko iyiyo engenza indlela lula. Lungazuza kakhulu ekuthengeni iWi-Fi ngoba iWi-Fi yenza izinto lula, and imali eninzi noko ayichithakali ngoba iWi-Fi ibhatalwa qho xa ngaba inyanga iphela ayifani nedatha. Idatha yona kuyenzeka uyithenge namhlanje iphele kwanamhlanje, uphinde uthenge enye kwanamhlanje. Ngoko ke idatha ke xa kufaniswa neWi-Fi noko yeyona iyitya kakhulu imali epokothweni emntwini oyisebenzisayo.

Kwiimeko ezikanjalo i-cellphone, iselula, iyancedisa kakhulu kunye needatha. Indlela endingenza ngayo ilula kakhulu kukubana ndivule idatha yam before kwiselula yam ndingene kumakhasi onxibelelwano. Mhlawumbe ndingene noba kuFacebook okanye kuYouTube okanye ndingene kuYouTube then ndibhale amagama ala maqela ezombhoxo azodlala ndikwazi ukuyibukela kumakhasi, kwelo ikhasi lonxibelelwano lunguYouTube ngaphandle kokokubana ndihambe ndiyoyibukela ekhaya kumabonakude. Ndingakwazi ukuthi ndivule idatha, ndivule ifowuni yam ndingene kuYouTube ndibukele umdlalo wamaqela endiwuthandayo. Yindlela endingenza ngayo.

Umculo endiwudlalayo okanye endiwuthandayo ngumculo waMapiano. Amapiano ke wona indawo endiwafumana kuyo elula ngufakaza dot com, yenye nje indawo ekuthiwa ngufakaza dot com. Yiyo indlela okanye uSpotify or uYouTube Music, yeyo indawo endifike ndiwamamele kuyo. Afumaneka lula ngoba ufike ndifike ndibhale phaya ndiwafumane onke ngobuninzi bawo. Ngoko ke zezo iindawo emntwini mhlawumbe ofuna naye ukufumana uhlobo lweengoma zakhe azithandayo, zezo endaweni endingamcebisa ukuba makakhangele kuzo ngoba noko zikhona iintlobo ngeentlobo zemiculo.